Ku hlamula hi ku kongoma loko u yingise kahle. loko mutsundzuxi wa timali a ku byela hi ku tika ka swikweleti u nga hlamula u ku, ndzi twile leswaku ku nghena eka xikweleti hi ku chava swi nga va nga ku onha vuxaka bya mina xana ndzi nga yi lulamisa njhani ndlela ya mina yo tirhisa mali.

Ina, va nga vaviseka e mitlhaveko yini loko va hlaya mavunwa mayelana na vona eka maphephahungu ku duma a swi vuli leswaku a va ha ri ni mitlhaveko, miehleketo ni ku navela ku twisisa va nga vaviseka hi tindlela leti ku tlhava ku tshembiwa ka vona mavunwa ma nga onha ndlela leyi vanhu va va langutaka ha yona swi nga endla leswaku va titwa va soleka eka hambiloko va nga endli nchumu ku tlurisa ntshikelelo wa miehleketo mavunwa ma nga engetela eka ntshikelelo wa miehleketo ya vanhu lava dumeke.

Riqingho ra le nyongeni u hlaya ni ku tsala tindzima hi rona u nga tirhisa inthanete, email ni swiyenge swa mabulo u nga tirhisa calender ni Epu ya bangi yi pfuna hi ku tiva timhaka ta nkoka ni xihatla yi nga tlhela yi pfuna leswaku u tshama u ri karhi u tiva ni ku hlwela vutomi bya wena hi ndlela yo olova. App-e ya bangi ku landzelela mali ya wena ku hakela swikweleti ni ku hlayisa yi pfuna munhu ku langutisa timali ta yena hi vutlhari.

Swidya nkarhi wo dyondza loko n'wana a tirhisa nkarhi wo tala eka foni ku languta Tiktok ku hlaya swiyenge swa mabulo ku tlanga tinsimu u lahlekeriwa hi nkarhi lowu a ta wu tirhisaka ku dyondza, ku endla ntirho kaya kumbe ku hlaya ku vilela ngopfu hi swilo swa le handle foni kumbe riqingho ri vangela n'wana ku karhateka hi leswi vanhu va swivulaka erinqinghweni leswi swi nga va na ntshikelelo wa miehleketo leswi onhaka nkarhi wa ku dyondza.

Leyi to kuma vuxokoxoko lebyi heleleke, vashavi va ni mfanelo yo tiva hinkwaswo hi swilo leswi va xixave vaxixavaka ntsengo wa kona ndlela yo xitirhisa ni ndlela ya ku tlherisa loko va nga xi tsakeli. Timfanelo ta ku kuma xitirhisiwa lexi fambelanaka ni leswi va swi navetiseke loko u xava nchumu wu fanele wu va wu ri ni xivumbeko lexi hlayisekeke wu tirha kahle, mfanelo ya ku tlherisa leswi onhekeke loko nchumu unga tirhi kumbe wu ri ni xihoxo loko wu fika vatirhisi va na mfanelo ya ku tlherisa hi masiku ya tsevu ku kuma nchumu lowu lunghisiweke kumbe ku kuma mali ya vona.

Vunene hi lebyi, ku pfuna hi dyondzo u nga kota ku lavisisa swilo swo tala ku katsa swiyenge swa mabulo swo fana na YouTube, google scholar na swin'wana. U nga kota ku tirhisa kumbe ku dyondza online. Vubihi, u lahlekeriwa hi mali loko u nga tirhisi data kahle kumbe vukheta u nga heleriwe hi mali u helela hi nkarhi wo dyondza loko u nga lawula nkarhi u nga helela u tirhisa nkarhi wo dyondza eka swilo leswi nga riki swa nkoka.

Eya, swa pfuna leswaku tinsimu ti hangalaka hi ku hatlisa hikuva swiyenge swa inthanete swa ku yingisela tinsimu hi tona a swi endleriwaka munhu wun'we ntsena vanhu vo tala va kota ku ya va ya nghene ka swiyenge leswi va yingisela tinsimu ta tinqambi to hambanahambana.

Eya, rivilo ra vuhlanganisi ri khumbeka ngopfu hi nhlayo ya vanhu lava tirhisaka Wi-Fi hi nkarhi wun'we hikuva Wi-Fi yi na matimba yo hlawuleka lama katsaka bandwidth ntiyiso wa data lowu nga hundzukaka hi nkarhi na nkarhi loko vanhu vo tala va hlanganisiwile hi bandwidth leyi yi nga kona yi aviwa exikarhi ka vona hinkwaswo leswi endlaka leswaku un'wana na un'wana a kuma ntlawa wa lowuntsongo wa data kutani rivilo ra inthanete ra hunguteka. Seketelo, bandwidth ya aviwa Wi-Fi yi fana ni ndlela yi hundza tindlela to tala multi land road loko swiendlo swo tala swifambiwa hi ndlela yin'we swi sungula ku bumbula swi fana ni vanhu vo tala lava tirhisaka Wi-Fi hi yini latefu ya engeteleka ku hlanganisiwa ka vanhu vo tala swi endla leswaku ku tikeriwa ku kuma nchumu kusuka eka save leswi endlaka leswaku rivilo.

Loko ndzi tirhisa Wi-Fi ya mani na mani ndzi nga tisirhelela hi tindlela leti landzelaka, ku tirhisa VPN virtual private network VPN yi tumbeta encrypt ku nga mindzilo ya wena hinkwayo ku katsa leswi u swi nghenisaka ni leswi u swi vonaka eka inthanete leswi swi endla leswaku ni loko munhu alava na na wena eka network yin'we a nga swi koti ku vona leswi u swi endlaka. U nga nghenisi ti password ta nkoka kumbe ti akhowunti ta wena u nga nghenisi banking information password ya email kumbe password ya social media loko u tirhisa Wi-Fi leyi nga sirhelelekangiki loko swi fanerile tirhisa data ya foni handle ka ku tirhisa Wi-Fi ya mani na mani, lulamisa antivirus na farewall eka device ya wena.

Network yo xava data eka yona i MTN hikuva yi ni network coverage leyikulu swinene laha ndzi tshamaka swona na leswaku ndzi kota ku nghena eka inthanete na le tindhawini letin'wana tale kusuhani, yi ni rivilo ra four G kumbe five G leri tlakukeke swinene yini tidata bundles leti ringanaka eka swilaveko swo tala swo hambanahambana.

Eya, ndzi vona swi ri leswinene hikuva swi dyondzisa vantshwa hi vutomi bya ntiyiso loko vanhu lava dumeke va hlangana ni ti problem ta xiviri swilo swo tanihi ku tirhisa swidzidziharisi, ntshikelelo, swiyimo swa rihanyo ni mianakanyo leswi swi pfuna vantshwa ku vona leswaku hambiloko munhu a dumile hinkwenu hafana hari vanhu ku lemukisa vantshwa hi timhaka ta nkoka xikombiso loko muyimbeleri laha a dumeke a pfuka a vulavula hi ku xanisiwa kumbe ku tshikeleleka swi nga pfuna, ku pfuxa mi hundzuluxo kumbe ku khoma nkarhi wa ku vulavula hi timhaka ta nkoka.

Vutshunguri bya le kule i ndlela yo kuma vutleketli kumbe vutshunguri hi ku tirhisa thekinoloji, inthanete kumbe switirhisiwa swa dijitali u nga ri kona emahlweni ka dokodela leswi swi katsa ku vulavula ni dokodela hi vhidiyo kumbe hi riqingho byi tirha hindlela leyi, u tsarisa eka platform ya dokodela u sungula hi ku nghena eka website kumbe app ya dokodela u hlawula dokodela kumbe vutshunguri lebyi u byi lavaka leswi swi nga katsa ku komba swikombelo, ku byela dokodela kumbe ku khumbeka hi ku vulavula ni dokodela hi phone kumbe video. Ku endla consultation u vulavula ni dokodela hindlela ya video call kumbe voice u vutisa swivutiso na swona a ku nyika ndzavisiso hileswi a swi voneke.

Ku papalata ku lahlekeriwa hi data loko u tiva siku ro hetelela u nga ha pfumala ku tirhisa data ra wena naswona u lahlekeriwa hi mali ya wena leyi u xaveke hi yona data ku tirhisa data hi xikongomelo lexi lulameke loko u tiva leswaku data yi ta hela hi siku ro karhi u ta endla ku tiyimisela ku ri tirhisa hi xitalo.

Letani ya switirhisiwa ti-network leti nga ni switirhisiwa swa vona swa matimba ti hangalasa data hi mintsengo yo olova kasi leti tshembaka swin'wana ti boheka ku hakela hi ntlawa lowukulu nhlayo ya vatirhisi loko network yi ri nhlayo leyitsongo ya vatirhisi yi nga tshuka yi va ni vuhlayiseki lebyi eneleke bya mali swi endla leswaku ntsengo wa data wu tlakuka kasi network leyi tirhisiwaka ngopfu yi kota ku olovisa ntsengo hikuva yi koxa mali yo tala hi nhlayo ya vanhu.

Ka mahungu ya mavun'wa vanhu vo tala va nga nghenisa ni ku avela mahungu lama nga tiyisekangiki lama vangaka ku chava ku avanyisa kumbe timhaka ta vuhunguki byo biha leswi swi nga vangela swiphiqo swa vutomi bya siku na siku tanihi ku lwisana ka tinxaka ku pfumala ka ku tshembana ku vaviseka ni ku tsongahatiwa ka van'wana swihangalasamahungu swi kombisa leswaku vanhu van'wana va swi tirhisa ku hlundzukisaka ku sandza ku hlekula kumbe ku tsongahata van'wana.

Tanihi mutshamaxitulu wa rihanyo ra vanhu mfumo wu fanele ku teka xiphemu xa nkoka hikuva Wi-Fi ya vaaki yi pfuna eka dyondzo ya vana vana va kota ku dyondza online vutleketli ku kuma marungulo ya swa ya swa rihanyo ni ndzavisiso bindzu ku pfuna va tshama va le mugangeni ku ya emahlweni ku ti sungulela mintirho.

Ku fikelela marungula yo tala swichudeni swi kota ku kuma marungula eka inthanete hi leswi dyondziwaka etlilasini swi pfuna hi mintirhokaya ni mindzavisiso. Ku ku tirhisa tikhompyuta Wi-Fi yi pfuna swichudeni ku tirhisa tikhompyuta eka ku endla mintirhokaya ya vona loko va tirhisa hi vutihlamuleri ku dyondza ku tirhisa thekinoloji swi dyondzisa vana ku tirhisa thekinoloji hi ndlela yo aka.

Lo wa kahle ku olovisa dyondzo AI yi pfuna ku hlamusela tidyondzo hi tindzimi to hambanahambana ni ku pfuna ku twisisa dyondzo ku tirhisa nkarhi kahle swi pfuna ku hetisisa mintirho ya le kaya kumbe ku kuma tinhlamulo hi ku hatlisa ku lulamisa swihoxo swichudeni swi kota ku tirhisa AI ku kambela ririmi ni ku lulamisa swihoxo vubihi ku ti tshega ngopfu hi AI swichudeni swi nga sungula swi nga ha ti ehleketeleli swona hi swoxe ku hanya hi ku kopela ntsena ku lahlekeriwa hi vuswikoti byo tirha vona hi voxe va nga tsandzeka ku tsala ku anakanya kumbe ku lulamisa swihoxo hikokwalaho ka ku va AI yi va endlela hinkwaswo.

Dzuka hi ku hatlisa swifaniso ni switori swi pfuna vadyondzi ku tsundzuka leswi va swi dyondzeke hikuva swi komba marito hi ndlela leyi vonakaka leswi endlaka leswaku vutivi byi tshama hi ku hatlisa ku hlohlotelo ku navela ku dyondza switori swi vangamisa ku tsakela ni ku rhandza dyondzo loko vadyondzi va ri karhi va languta mavonelo lama tsakisaka kumbe lama khumbekaka va rhandza ku dyondza leswi ku vulavuriwaka hi swona.

Tisa leswaku ndzi tirhisa data njhani ndzi nga kamba leswaku hi tihi tiepu kumbe leswi tirhisaka data ngopfu ndzi nga tirhisa switirhisiwa swo fana na data usage eka riqingho ku twisisa laha data yi hetelelaka kona leswi swi ta ndzi pfuna ku hlayisa ni ku cinca ndlela yo tirhisa data ndzi nga pfala data bundles eka mobile network operator ndzi nga teka data yo engetela hi ku tirhisa airtime kumbe hi ku tirhisa epu ya mobile network operator.

Wu le henhla swinene hikuva mali ya premium package yi durha ngopfu xikombiso DSTV premium yi nga va kwalomu ka vo ma nine hundred ku ya ehenhla hi n'hweti leswi swi nga tikela vanhu vo tala tinxaka to fana na Netflix, Disney, Showmax ta olova tipulatifomo leti ti nyika leswi fanaka hi mali leyi nga le ehansi swinene leswi swi endla leswaku DSTV yi vonaka yi durha loko yi kambisisiwa ni tipulatifomo tin'wani.

Digital and Future Skills Strategy SA yi seketela ku dyondzisa vanhu vuswikoti bya xidigitali kusukela eka vana ku ya eka vanhu lavakulu. Yi dyondzisa vuswikoti bya ICT, Fiber Security, AI, Coding ni swin'wana. SA Connect Policy i pholisi ya mfumo ya ku tiyisisa ku fikelela ka inthanete eka vanhu hinkwavo, ngopfungopfu ematikoxikaya. Electronic Communication Act yi lava leswaku vatirhisi va thekinoloji va hakela ntirho wo wo fikelela laha ku nga fikeleliwiki.

Ku pfumaleka ka mali, vanhu vo tala a va swi koti ku xava michini ti-smartphone na data. Leswi swi tisa ku hambana exikarhi ka lava va nga na switirhisiwa ni lava pfumalaka. Ku pfumaleka ka infrastructure ya inthanete ematikoxikaya ni le tindhawini ta le kule. Ku pfumaleka connection ya inthanete, tiyindlu ta thekinoloji leswi swi endla leswaku vanhu va sala endzhaku hi ku tirhisa thekinoloji. Ku pfumaleka ka vutivi bya digital, vanhu vo tala ngopfungopfu lava dyuhaleke ni le matikoxikaya a va tivi ku tirhisa ti-smartphone, email, software kumbe ku fikelela inthanete.

Ina ndzi nga wu lava emutini wa mina, hikuva wu pfuna ka ntirho wa siku na siku. AI yi nga pfuna hi mintirho ya le kaya ku fana ni ku sweka, ku hlantswa na ku kukula. Ku lulamisa ntirho ni nkarhi, ku komba nkarhi wo cheleta swimilana, ku pfuna vana hi ntirhokaya, ku ni byela loko ku ri ni maxelo yo biha. Vusirhelelo bya muti, ti-smart cameras na ti-motion detectors leti tirhaka hi AI ti nga ni pfuna ku tivisa loko ku ri ni munhu loyi a nghenaka loko ku nga ri na munhu ekaya, no hlayisa vana loko ndzi nga ri kona.

Ta laha kaya ti teka vuhlayiseki bya vanhu lava hanyaka hi mali leyi nga yitsongo, ti katsa tindlela to hakela leti nga durhiki ngopfu. Tipulatifomo ta laha kaya ti ni data saver kumbe leswi kotekaka ku tirhisiwa hi ndlela leyi nga dyiki data ngopfu.

Vatirhisi va ha swi tirhisa USSD ni SMS, ku xava data top-up ngopfungopfu loko netiweke yi ri ehansi. Leswi swi pfuna ngopfu eka vanhu lava nga riki na ti-smartphone lava pfumalaka Wi-Fi kumbe lava tshamaka etindhawini leti nga riki na connection ya kahle.

Ku humesa vutivi lebyi pfunaka. Maphephahungu ma pfuna ku hangalasa timhaka leti humelelaka eswikolweni ni le ka tihuvo ta muganga. Mahungu ya timali ku fana ni ti-project-e lama sunguriwaka, swakudya leswi xavisiwaka ni mintirho leyi humeke. Mahungu ya rihanyo ku fana ni switsundzuxo swa miri, switsongwatsongwana kumbe ku lulamisiwa ka swibedhlele. Ku tlakusa rito ra muganga, maphephahungu ma pfuna vanhu ku vulavula timfanelo ta vona ni ku kombisa swiphiqo leswi va langutanaka na swona. Va tlhela va nyikiwa ndhawu yo tsala mavonelo ya vona.

Tiveka naswona xa tshembiwa, xi ni website kumbe plan vision leyi khomiwaka hi ndzawulo leyi tshembekaka. Xi ni branding leyi kombisaka leswaku i nchumu lowu nga tirhisiwa i nchumu lowu nga ka wu nga tirhisiwiki hi lava lavaka ku kanganyisa. Vatsari va kombisa mahungu lama tshembekaka va hlavutela vito ra mutsari va kombisa laha vutivi va byi kumaka kona. Loko yi tsariwe hi admin anonymous kumbe contributor swi nga vula leswaku xihlovo hi nga ka hi nga xitshembi.

USSD code loko yi tirha etikweni rero, vanhu vo tala va nga tirhisa USSD code tiyisisa leswaku USSD ya netiweke ya le kaya ya tirha etikweni rero, hikuva etikweni rin'wana yi nga tsandzeka. Hi app ya mobile network i nga xava International roaming bundles kumbe top-up ya data. Hi mobile banking app khasimende yi nga tirhisa app ya bangi ku xava airtime kumbe data.

U kota ku tirhisa swiyenge swa mabulo swo fana na WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a nga kota ku tirhisa Gmail ya yena a nga tlhela a kota ku tirhisa xiyenge xa inthanete ku fana na google.

Loko u lava ku phamela ndyangu wu xurha tirhisa rama. Ndzi xi tsakela hikuva xi tirhisa Xitsonga lexi twisisekaka lexi nga na ririmi ro saseka. Xinavetiso lexi xi vulavula hi Xitsonga xo basa lexi kombisaka ku ringanela exikarhi ka ntumbuluko, ndyangu ni swakudya swa siku rin'wana na rin'wana. Mfumo wa marito wu kombisa xichavo no tlangela hi vunghana. Xi tlhela xi vulavulela vakokwana ni vatswari, rito leri tirhisiwaka ri fana ni ra makwerhu kumbe kokwana naswona ri vulavula hi rirhandzu.